Re apara diaparo tsa setso di fetogile ka gore ga re sa tlhole re di apara ka metlha le metlha. Re apara diaparo tsa sešweng kgotsa tsa .

Nka di apara ko meletlogong go bontsha fa o wela mo setsong sefe.

Wa ba-Xhosa o montle thata ka gore o na le di-pattern-e tse di farologaneng tse di bontsho le .

Nyaa, ha se tsona tse di rotloetsang bana ba kajeko.

Di na le mebala e farologaneng ka jalo o kgona go bona gore di paga fashion-e diaparo di nngwe le nngwe di wela mo setsong sefe.

Mosadi o nyetseng o tshwanela ke go apara moaparo o rileng, jaaka o tshwanetse go ikhurumetsa matsele. Mme a apare diaparo tse di telele jalo le .

Gantsi di dirwa ka letlalo le le omisitsweng gore di nne lobaka lo loleele. Mokhibo, thari le tse dingwe le makgabe.

Diaparo tsa basadi tsa setso gantsi di khutshwane di bontsha fa o ise o nyalwe.

Ee, ka gonne fashion-e ya segompieno e dira diaparo tse dikhutshwane tse di tshwanang le tsa setso.

Go le gantsi diaparo tsa teng di dikhutshwane di bontsha fa o sa nyalwa. Mme di na le seabe mo go bolokeng ngwao ya boswa. Ka gonne ke tsone tse ne di apariwa kgale. Mme di sa ntse di apariwa le jaanong.

Ee, e thusa go rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna. Ka gonne go na le basadi ba ratang diaparo tsa banna. Mme le ba banna ba ba ratang diaparo tsa basadi ka jalo go nna le tekatekano.

Basadi ba gompieno ba apara dikhiba tse dikhutshwane tse di nnyane thata tse di rotloetsang ba bantsi gore ba di bone, tse di kganyang. Mme batho ba le bantsi basadi ba le bantsi ba di reka ka bontsi ka jalo economy e ya .

Gantsi ba dira dibaga tse tsa setso ba dirisa le di dimala tsa setso.

Gabe a setso a tlhalositswe sešwa gore di tshwane le babogedi ba .

Go le gantsi di dinnye mo ditsong dingwe le dingwe mme di bontsha fa o ise o nyalwe.

Re ka rotloetsa basadi ba ba kgapetsweng kwa thoko gore ba dirise fashion-e thata. Mme ba e bapatse gongwe e ka feleletsa e ratiwa .

Batho ba kgale ba batla go boloka moaparo wa kgale fa ba bašwa ba batla go latela fashion-e e ntšhwa. Ka jalo ga gona yo o batlang go tswakanya dilo tse.

Ke ne ke ka tswakanya diaparo tsa fashion-e le tsa setso, go dira diaparo tse dišwa tse di ka ratwang ke batho.

Makgabe le le thari di na le bokao jwa gore re Batswana. Mme re somarela setso sa rona.

Go apariwa letsela la Setswana go apariwa , go apariwa dithari, makgabe.

Di bontsha fela yaka batho ba kgale ba ne ba apara. Mme histori e santse e le teng e somaretswe.

Ke tlile go apara diaparo tsa ma-Zulu ka e le lenyalo la ma-Zulu. Ke tlhopa tsone ka go boloka setso sa bone.

Diaparo tsa Setswana tsa setso.

Tuku le khiba di aparwa ke bao ba nyetseng. Makgabe di aparwa ke ba iseng ba nyale. Mme thari di apariwa ke basimane.

Ke apara makgabe ka gonne ke Mo-Tswana.

Go kopana ga botaki le mmino go ama setso thata gompieno. Ka gonne ba go na le baopedi ba bašwa ba ba tlhagang. Moopedi o ke mo ratang ke Maausi ka go nne o opela ka leleme le ke le tlhaloganyang. Mme dipina tsa ga di dirisiwa gantsi mo meletlong ya Setswana ya setso.

Dipina tsotlhe tsa Cultural Spears di a opela le tsa matsieng.

Go na le botaki bo bontsi, ditshwantsho tsa teng di bolokile mo .